Mo setsong sa me, re apara matlalo a diphologolo, diphologolo tsa go tshwana le lengau le tao. Mme moaparo o wa teng, mo ngwageng e fetileng, go diragetse gore moaparo o o tlhokafale.

Ee, ke kakanyo e ntle gore moaparo wa setso o apariwe mo meletlong e tshwanang le ka di-conference-e, gonne se dira gore setso sa rona se tlotliwe, se itsise mo bathong ebile se se supa gore re santse re na le kgatlhego, re santse re rata setso sa rona, re santse re rata go itsise batho ka setso sa rona.

Ke moaparo wa setso sa maZulu, gonne moaparo wa bona o mebala-bala le setso sa baPedi, gonne dirokko tsa bona le mesese ya bona e mebala-bala e mentle.

Nnyaa, ga ke akanya gore moaparo wa ditso tse di tshwanang le tsa seZulu, seXhosa se dira gore bana ba gompieno ba apare moaparo o mokhutswane. Bana ba segompieno ba apara moaparo o mokhutswane, gonne ba leka go ikgolaganya le fashion-e ya segompieno.

Fashion-e diaparo tsa ditso tse di farologaneng di farologanya ditso, ga o apere moaparo o mo yana, o kgona go bona gore motho yo ke wa setso sa seZulu kgotsa seXhosa, mosetsana yo apereng mosese o moleele, wa mebalabala ke mosetsana o wa setso sa sePedi kgotsa baPedi.

O tshwanetse go apara mosese o moleele, go thiba matsele le mangwele, gonne go supa gore motho yo o tserwe kgotsa o nyetswe, ke mosadi wa lelapa.

Moaparo wa Setswana wa setso sa seTswana o dirilwe ka letlalo la phologolo e leng tau go supa bogale, go supa maatla ebile moaparo wa bona ke, ba apara moaparo wa tshwanang le ka tshwana, seshweshwe le makgabe, kgotsa merokotla.

Ke bona go sena kamano ka gonne moaparo wa setso sa Setswana wa basadi, ke moaparo o mokhutshwane o leng mo godimo ga mangwele, o tlhagisa dimpa, mme moaparo wa basadi o seng wa setso, ga o tlhagise dimpa, ga o tlhagise mangwele, mesese ya teng e fitlhela kwa tlase ga mangwele. Fa mosadi apere moaparo wa gagwe, selo se o se bonang fela, ke maoto le matsogo fela.

Nnyaa, ga ke akanye gore moaparo wa setso o ka tshela le fashion-e tsa segompieno, gonne fa re ka apara moaparo wa setso jalo le jalo kgotsa like kgapetsa-kgapetsa boleng jwa moaparo wa rona wa setso, o tlile go nna kwa tlase.

Moaparo wa setso wa basadi, wa ditso tse di farologaneng, o dira gore basadi ba ikutlwe ba itekanetse, mme ba bantle le batho ba ba lebegang ba le bantle. Seno se na le seabe thata mo gonne se se supa bontle jwa ditso tsa rona, se supa kamano kgotsa kgolaganyo magareng ga ditso tsa rona.